Ke tla thoma pele ka go nyakisisa gore fa a gona diboko tseo di ka kgonang go ja diboko tseo di di bolaya dijalo, e fela di ka sa tle di a kgona go ba kotsi dijalong tsa ka go ba ka reka go ba lerole leo le tla kgonang go fedisa diboko tseo di tla di bolaya dijalo tsa ka.

Ke tla leka go dilo tsa go tšhela metsi a boloka, ka tla ka a šomisa go nosetsa ka ona ga pula e ntse e sa le kgakala.

Ke karolo ya bolemi ya dijalo tse dintsi fao go 'iragala gore dijalo di a jwalo jwala ka namoni kgotsa diapole kgotsa di tswa ka mo nageng di rekisetswa mafatshe a ka ntle. Dikgwebo tse dingwe tse di fao ke mabenkele go .

o na le seabe se segolo mo ikonoming ka ga o šomisa go dira sukiri eo re šomišang go 'ira kapa go 'ira boroto dilo tse di fapaneng tseo di batlang sukiri.

Mosola wa didiriswa tseo ke go lokisa lefelo le go tlo jalwa go lona ka go lokisa mmu gore o be maemong a lokileng for gore motho a ka jala le kgona ga setse go jetse, kgona go 'ira gore o tlhagolele o dire le matangwana fa o metsi a tla kgonang go tsamaya sentle ga o nosetsa.

Le tlhotlheletsa ikonomi ya Aforika Borwa ka tsela e e gagamatsang ka go na le di porokoramo tseo di tlhotlheletsang bašwa gore ba bule . Ebile ba ba setseng ba thomile ba kgona go kopa mašeleng a thuso ka ga re tseba gore ba re molemo ke ena e a jang

Tiriso ya setlhare mo temothuong e botlhokwa kudu ka fa nako le nako go na le go ba le dibokwana kapa di tsie kapa moya e e sa lokelang dijwalo. Bjalo go na le ditlhare tseo di tlhokagalang gore di sireletse dipeo di sireletse dijwalo go tlo kgona go bonwa dipuno.

Metlheng ya bo le ga e sa e le dikgwetlho tse kalo tse di leng teng kwa dipolaseng, ka fa ba golela go ya le ka molaotheo wa naga. E fela ba gona ba bangwe ba ba sa patalwang tšhelete e nnyane ba bangwe ba patalang ka morago ga nako.

Ke nagana gore ke ka ntlha ya di-chemical-e tse di leng mo dijong tseno. Ka fa ke nagana gore dijo tse di leng mo di-tin-ing ka di kentswe di-chemical-e gore di kgone go dula lebaka le le telele, ka fa re kwa ba re ga o fetsa go di bula di tshwanetse go jewa ka morago ga sebaka se se le kana. Go gore go na le di-chemical tseo di tsentsweng fa gore ga santse e kwetswe thini eo di tla nna di sa le maemong a ga botse ke nagana gore bao e sa ba tshwarweng botse e allergy.

Ke nagana gore dijalo di ya ka go fapana-fapana ke tla 'ira mohlala go tshwana le dinamune di jalwa ka nako eno ya mariga, fa no go tla selemo ke fa o re bona go jalwa dilo tsa go tshwana le le tse tsa go tsamaisana le tseo. So ka go rialo re tshwanetse go jala ka dintlha tse di farologaneng ka fa dilo tse re di jalang le tsone di farologana ke tlhoka maemo a o fapana go na le tse dingwe di rata boemo bo bo tsididi mo le tse dingwe di rata boemo bo bo fisang.

Ke nagana gore ga go jalo ka fa mobereko kwa temong o tlhoka maatla, basadi bona ba kgona e fela ga ba ditšhono tse lekanang le banna go ya ka fao ke setseng ke bone ka teng, e fela pharologano ga ena be e le e kgolo ga kalo.

Ee, puso e tshwanetse go dira di policy tsa maleba go ema balemi dinokeng go tshwana le kamano ya balemi le bašomedi ba bona, balemi le diruo kgotsa dipeo tsa bone.

Sa pele nka e golaganya le magoši kgotsa ba ka a magolo ka go kgotsa lefelo leo ke batlang go tlo 'ira tsa temo gona. Go tloga fao ka ikgolaganya le puso eo e le go maleba, puso ya tsa temo le tsa lerui ke mo ka hwetša tshedimoso fao.

Kgogo ya setso e godile jalo ka kgogo e o re tlwaetseng, mola kgogo ya ko mabenkele go tsejwa gore e na le khemikhale kgotsa e tlhabile gore e gole ka bonakwana. Bareki ba le bantsi a ba rate tatso eo ya kgogo ya ko mabenkeleng ka fa e na le tshwana eo e kgone go e godisa ka bonako.